Ka gore mo nakong ya gompieno gantsi ga re kopa tiro re dirisa data, so jaanong ga re kgone go kopa tiro gantsi ra re retelelwa ke go kopa tiro ka gore data e a tura mo nakong e ya gompieno, tlhwatlhwa ya teng e kwa godimo so e re gatelela thata ka ntlha ya gore dilo tse dintsi di tsamaya ka nako.

Ke nagana gore data e ke e dirisang ya letlelesega ka gore nna ke patela diranta di le makgolo a mabedi le botlhano, yone e na le di data di le masome a robedi e leng gore ke e dirisang mo motshegareng. Ke dirisa for internet-e ke dirisa le for mafaratlhatlha, e nthusa thata data ena mme ke patela kgwedi le kgwedi.

Data e ke e dirisitseng mo kgweding e e fitileng ke eighty masome a robedi , data ena ke ke patela kgwedi le kgwedi ke data ya konteraka e leng gore ke e patela kgwedi le kgwedi ka diranta di le diranta di le makgolo a mabedi le botlhano. Fa o tshwanetse go reka data o tshwanetse gore o itse gore o batla data ya bokae, o a go e dirisa nako e kanakang, ka gore data ya mo matsatsing a e na le dinako go na le ya metsotso e matlhano, metsotso e rileng le sebaka. Jaanong nna ke dirisa ya kgwedi e le gore ya go intshwarela kgwedi yotlhe ke tsena gongwe le gongwe kwa ke batlang go tsena teng.

Ke data ya di-gig di le lekgolo e e le gore e ka dira gore nna ke tsena gongwe le gongwe kwa ke batlang teng, ke tsene mo inthanete, ke tsena mo mafaratlhatlheng, ke dira sengwe le sengwe e sena selekanyetso. Nka rata gore e tsene fa kgwedi e simologa.

Five G e dira gore ba ba dirisang thata-thata ba ba dirisang di-cell phone, megala ya letheka, di-company tse jaaka bo MTN bo Vodacom jaana gore di atlege thata batho ba rata go reka difounu tsa di five G le ba inthanete ba network-e le bone ba atlega thata, ka gore go sielwa ko go tsone tse tsa di-five G go tlogelwa tse tsa kgale, ka gore tsone ba itumelela gore di tshwara ka pele ga di sokodise ka network.

Fa ke re network ke MT, tsala ya me bona o tobetsa star one to one o bo o tobetsa o bo tsenya dinomoro tse di kwadilweng fa mo pampitshana e ya data e o bo e tswalela ka hash, fa o fetsa e tla go bontsha gore o tsentse data kgotsa o reteletswe ke go tsenya dinomoro tse di nepagetseng.

Ke ka batla go reka data e nngwe gore ke tswelele pele, gore ke kgone go boloka data ya me ke gore ke ikgakolose mo dilong tse dintsi jaaka mafaratlhatlha jaana ke fokotsa go tsena mo mafaratlhatlheng gantsi-ntsi, gore data ya me e kgone go bolokega le gore ke check-e dilo tse dingwe tse di ikwadisitseng mo mogaleng wa me tse ke sa di tlhaloganyeng tse e le gore tsone di phela di tshameka nna ke sa itse, ke sa di tsenya mo mogaleng wa me or ke sa ikwadisetsa tsone or-e ke sa ele tlhoko gore sengwe le sengwe sa ikwadisa, sa itshamekisa jaaka ba di bitsa jaana mo founung.

Nna ga ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa ka gore ga ke rekile mowa go na le dilo tse dintsi tse e le goreng ba mpolelela gore ga ke reka data ya bokana ba bokana, ga ke reka data ya bokana ba mo phokoletso bokana. Fela ga o ya ko lebenkeleng o reka data fela ba go fa data eo e be go turela, gantsi nna ke reka fela mo ditlhwatlhwa tlaseng tse ba di mphang ga ke reka data, tseo e nthusa gore ke save thata madi a me ke a boloke thata madi a me a phele a bolokegile ka tsone ditlhwatlhwa tlase tse ba di mphang tseo.